Bolo ke papadi e monate haholo hobane hantle-ntle ha e bapalwa, motho o mong le o mong o fumana a thabile. Ebile ha o ka bana le sohle sehlopha sa hao ha ke sa wina, sa hapa ho ba betere hobane wa thaba, ebile o kgona ho celebrate-a, ebile o keteke le batho kaofela. Ebilane sehlopha sa bolo se monate ka baka la hore se kopantsha batho bohle ba tswang hohle lefatsheng hore ba tlo shebella nqeng e le nngwe.

Moreki, ha ebe router ya hao e robehile, e be e senyehile. Ke kopa o tle ka yona mona lebenkeleng. O tle le slip-e sa hao se oe rekileng ka sona, mme o tle le nthwe nngwe le engwe e tswileng le yona le lebokoso la teng. Mme ha o fihla monana re tla o tla fumanetsa hore o ka kgona ho e tjhentjha, mme ra o fa e nngwe hape eo lo e sebedisang hae.

Mohala wa thekeng wa ka ho na le dikarolwana tse ke di ratang haholo. Hobane o na le ringtone e llang ha ebe founung e lla, ke kgona ho e utlwa. Ho tloha moo ho na le di-battery, ho na le moo kenyang di-headphone, ho na le moo kgonang ho phahamisa volume, o theola volume. O kgona ho e tima, oe light-a. Mme nke se kgone ho phela ka ntle ho tsona ntho tsena kaofela hobane mohala wa ka wa thekeng ke etsa nthwe enngwe le enngwe ka ona.

Dumelang, le kae? Ne ke founile hobane ke na le bothata ba karete ya ka ya decoder e lahlehileng. Mme ne ke kopa le nthuse ka ho etsa e ntjha, kapo ho nketsetsa e ntjha. Ke dula mona lekeisheneng ebile ke sebedisa decoder ya lona e leng mphileng yona ha ne ke e reka. Jwale ne ke kopa le nthuse ke thole karete e ntjha ya decoder hobane ena e ke e sebedisitseng e lahlehile.

Ke rata pina tsa setso. Ho tloha moo ke rata Jazz, ke rata le Gospel-e mmino wa sedumedi. Ebile lebaka le etsang hore ke rate ntho tsena ke hobane di nketsa hore ke thabe, ebile ke kopane le batho ba fapafapaneng. Le family ya ka ba lelapa la ka kaofela ra utlwana ka baka la dipina tseno tse ke di ratang.

Di-company tse ding ha di na le loadshedding, nako e ngata di na le backup-o kapo nthwe ba e bitsang generator. Le rona mosebetsing moo ke sebetsang teng ho na le generator. Ha e le loadshedding, re light-a generator. Ho tloha moo generator ke yona e etsang hore ho bane le mabone le metjhini e kgone ho sebetsa ka mokgo e tlamehileng ho sebetsa ka teng.

Ho ya ka nna, ntho e ka etsang ho be le phethoho mminong e re o mamelang ke hore mmino wa rona o se ke wa ba wa pirate-wa Ka mantswe a mang, ho fumana ha o batla ho reka mmino o ye shopong o lo reka empa o se ke wa o download-a. Hobane ha o le jwalo, batho ha ba no utswa mmino wa motho o mong ebile ba o download-e, ba o rekise. Empa ba tla kgona hore ba lo reka dishopong. Jwale mmino wa rona o tla ba monate ka baka la hore e tlabe e le mmino o leng ho ona e leng mmino o lokileng. Ebile o tla ba monate ho feta ka baka la hore re tlabe re o rekile dishopong.

Wi-Fi ya lona hore e sebetse le tlamehile le tobetse konopo hodima Wi-Fi moo. Ho tloha mono ho tla kgantsha le bone le letala, e be ha ebe e le jwalo Wi-Fi ya sebetsa. Empa ha ebe e ntse le sokodisa, le tla founela ho rona mona ofising. Mme re tla romela motho a tlo sheba hore ho tlile jwang motlakase wa Wi-Fi le sa o fumane. Mme Wi-Fi ya lona e tla lokisiwa.

Ha ke rekile data ha nngwe ka kgwedi ke e sebedisa kaofela ka nako e le nngwe, ebile e fela ka pelenyana ho feta. Empa ha ke rekile ka letsatsi le letsatsi ho betere hobane ke kgona hore ke sebedise e ke nang le yona ho fihlela letsatsi leo le fela. Ho tloha letsatsi le latelang ke sebedisa e nngwe hape. Ke bona ho le betere hobane ke kgona ho save-a, ke kgona ho etsa sebedisa data hantle than ha ke e sebedisa data e ke e rekileng ka kgwedi kaofela ka nako e le nngwe.

Nkgono, sejana sa hao sa satellite mohlomong ha se hore ha se sa sebetsa hantle. Mohlomong feela hona le ntho e seng hantle ho sona moo. Jwale ha ebe o tlameha ho se lokisa, nna ha ke sebetse ka tsona ntho tseno, ha ke tsebe ho di sebedisa ebilane ha ke tsebe ho di lokisa. Jwale ke tla founela batho ba sejaneng seo sa ya hao ba tle ba tlo se lokisa, ba o check-ele nthwe nngwe le enngwe hore e right-e. Ho tloha mono ba o lokisetse sona, mme ntho enngwe le enngwe ya hao e tla ba right-e. O tla kgona ho se sebedisa hape.